Loo nto inceda kakhulu umzekelo xa ubukela umabonakude. Ndenze umzekelo ngoMuvhango, kuMuvhango kuthethwa ulwimi lwesiVenda. Uyabeva uba bathini na, apha ezantsi kuzobhalwa ngolwimi lwesilungu. Loo nto inceda ukuba uve ukuba xa umntu esithi into ethile ngesiVenda, icacise ngezantsi uba uthini na ngolwimi lweEnglish. Loo nto ikwenza ukuba uwazi wolo lwimi ofuna ukulufunda.

Ndingaya ndingenza indlela zokuba ndiyisebenzise ngelo xesha, ngaloo mini okanye ngelo xesha iphelelwa ngayo, ndincede nabanye abafuna idatha. Kodwa ke uba khange ide iphele, izawube iyatshonela kanjalo. Ndizame enye idatha ukuba ndizawube ndisayidinga.

Ungazama ukukhangela enye indawo eneWi-Fi. Ukuba ayikho okanye andiyifumani nayo, kuzawunyanzeleka ukuba ndizame ukuthenga idatha xa ikhona into engxamisekileyo endifuna ukuyenza ngaloo datha ngelo xesha.

Singazama ukuba siyibeke esiphakathi sendlu ukuze ikwazi ukufikelela nakunye nakumanye amagumbi. Okanye sixhumane nalapho siyithenge khona sicele ukuba basandisele isantya idatha yethu okanye iWi-Fi yethu ehamba ngaso ukuze ifikelele nakwezinye izindlu.

Ndisebenzisa u-five hundred MB okanye u-one GB ngosuku ngokuba ndiye ndingene kwiinto ze-social media, ooFacebook, ooWhatsApp ndibukele iividiyo, yonke loo nto ithatha idatha enintsi.

Ndingathanda ukuba isebenze kwiifowuni ezintlanu. Kungokuba ekhaya sibahlanu, loo nto iza kwenza ukuba isebenze kakuhle kuwo wonke umntu efowunini yakhe, ingasokolisi. Kungabikho ongazukwazi ukuba ayisebenzise yena xa sikhona sonke.

Umculo wangoku asisawukhalisi ngee-CD ngokuba ii-CD bezimosheka kudala, ikhuhleke i-CD ingabi sakwazi ukusebenza. Ngoku umculo siwumamela apha ezifowunini, siyawudawulowuda okanye siwumamela onlayini. Uyawukhalisa umculo efowunini yakho, uyakwazi nokukonetha esipikheni ukhalela phezulu endlini unganyenzelekanga ukuba uthathe i-CD ufake phana, kukhale umculo.

Ichaphazela ngohlobo olubi kakhulu kungokuba umntu okhangela umsebenzi kufuneka engene kwi-intanethi usuku nosuku ngokuba kuxhonywa imisebenzi emitsha iyure neyure. Xa ungumntu ongakhela umsebenzi kufuneka ube nedatha yokungena kwi-intanethi uaplayele umsebenzi, loo nto ke ibachaphazela kakubi, ngohlobo olubi kakhulu.

Abantu abajonga izinto ezingalunganga kanje ngobugebengu ukuba nokwenza izinto ezimbi kwi-intanethi, loo nto ingasilimaza kakhulu xa wonke umntu efikelela kwiWi-Fi. Nabantwana kukhona izinto okungamelanga bafikelele kuzo ezimfonomfonweni zabo.

Ayikho into endiza kuyenza kungokuba loo nto ibonisa ukuba apho elayibrari abayivumeli into yokuba iWi-Fi yabo isebenze kuYouTube. Bafuna iWi-Fi yabo isebenze kwinto, izifundo ezikhethekileyo abazikhetha ngokwabo ukuze abantu bakwazi and bayazi nento abayiyele elayibrari ukuba bayofunda, abayanga kubukela iividiyo kuInstagram nakuYouTube.

Ndingakhetha ilayibrari kungokuba wonke umntu uvumelekile ukuba aye elayibrari xa umntu eyofunda iincwadi zakhe okanye abantwana besikolo kukhona i-homework abanayo. Xa kefika umntu uba kukhona into akadinga ulwazi ngayo, angasoze afumane khona kwi-intanethi ngokuthi akonekthe kwiWi-Fi ancedeke akwazi umsebenzi wakhe, ngowesikolo okanye ngowasemsebenzini.